Mo setsong sa ka re apara letlalo la kgomo le seshweshwe mme di le di a fetoga fa go simololwa go apariwa dishweshwe fela go bo go lebalwa le go apara letlalo.

Ee ke a dumela gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e tlotlegang ka gore meaparo eo ya rona ke meaparo e re e tlotlang thata ebile ke meaparo e leng gore re ipela ka yone.

Moaparo o ke naganang gore o montle ke moaparo wa baTswana wa seshweshwe lebaka ke gore o dula bontle mo mmeleng ya basadi mme o bontsha gape boikokobetso le tlhompo ka gore ga o bontshe di namanama tsa basadi mme o bontsha fela bontle ba mosadi.

Ditso tse dingwe ke tsone tse di rotloetsang bana ba gompieno gore ba apare diaparo tse di ka lebaka la gore ditso tse dingwe mme dinama tsa bone ke sekai gore tse di yang mme.

Re le batho re na le ditso tse di farologaneng mme ga o le motho o ipela ka setso sa gago, go raya gore batho ga ba apara diaparo kgotsa ba kenya dibaga tsa bone mongwe le mongwe o bontsha tlhompo le boikokobetso le go ipela ka setso sa gagwe mme dilo tseno di bontsha gore re na le meletlo e farologaneng le gore re lebega yang ha re apere ditso tsa rona.

Go ya ka nna ke dumela gore mosadi ga a nyetswe o tshwanetse go apara diaparo tse eleng gore le di telele tse e leng gore di fitlha dikarolo tse itseng tsa mmele, lebaka ke gore mosadi ga a nyetswe ha tshwanelwa ke go shebiwa ke batho ba bangwe ka ntle le monna wa gagwe go raya o itseela maikarabelo mme o bontsha tlhompo.

Maina a meaparo ya seTswana e ke itseng ke mme diaparo tsa baTswana di dirilwe ka matlalo.

Ke akanya gore setso le diaparo tsa basadi.

Ke akanya gore ke di leba le dilo tse pedi tse di farologaneng ka gore gompieno setso ha se sa tlhomphiwa.

Ditso tse di farologaneng di bontsha e le gore basadi ba apara gore ba sireletse mmele ya bone mme go nale ditso tse dingwe e eleng gore basadi ba tlhagisa mmele wa bone.